Dumelang baithuti, gompieno ke tlile go bua le lona ka go ja dijo tse di tswang mo thulaganyong ya dijo tsa sekolo. Go ja dijo tse di neelwang mo sekolong go botlhokwa thata mo botsogong jwa gago, le mo go ithuteng. Dijo tseno, di diretswe go go naya maatla, le dikotla tse o di tlhokang gore o gole o nonofile, le gore o gole o itekanetse. Fa o ja dijo tse di nang le dikotla, go go thusa gore o kgone go reetsa mo tlelaseng, le go dira sentle mo dithutong tsa gago. Go tlola dijo tse, go ka dira gore o ikutlwa o lapile, le go dira gore go nne thata gore o reetse. Ka go itumelela dijo tsa sekolo, o tlhokomela mmele wa gago, le go ipha tšhono e molemo lemo ya go atlega mo sekolong.

Balwetsi le malapa a bone, ba ka nna le seabe se se botlhokwa mo go tokafatseng tsamaiso ya tlhokomelo, ya boitekanelo ka go abelana ka maitemogelo a bone, ba ka tsaya karolo mo makgotleng a keletso, le go dirisana mmogo le batlhokomelo ya botsogo mo di projekeng tsa pabalesego le ditokafatso. Maikutlo a bone a ka thusa thata gape, go supa dikgapa, le go tsholetsa ditlhopho tse di nang le mosola, ba ka kopanela le ditlhopha tsa borai, go nna teng mo diphuthegong tsa maphelo a ditšhaba. Le go dirisa mešha ya loago, gonne ba ka rotloetsa diphetogo, gape ka ba thusa ka tiro mmogo le tiro ya setlhopha, ba ka nna le balekane ba.

Ke bona gole botoka gore, bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la gagwe, fela ke a tlhaloganya gore ka dinako tse dingwe, go tswa fela gore lelapa ke le le jang, le gore na, lelapa na le nang le nako ya go thusa mogodi, go tlhokomela mogodi. Jaanong motlhomongwe, ne ke akanya gore, fa go ka kopangwa, ditsela tsa go motlhokomela. Jaaka tlhokomelo ya bagodi mo gae, ka thuso ya mooki, wa bonatla ka matsatsi otlhe, se ke raya gore tlhokomelo ya bagodi mo gae ka mooki, yo o tlhokomelang mogodi malatsi otlhe, e siame thata segolobogolo fa lelapa le batla go.

Ka di nako tse dintsi, setšhaba se solofela gore malapa, segolobogolo batšha, e nne bone ba ba tlhokomelang bagodi ba bone mo gae ka lorato, ka tlotlo, le maikarabelo. Go ba isa kwa mafelong a tlhokomelo, go ka bona jaaka tlhokofatso le fa go ntse jalo, go thata, malapa a phela kgakala, batho ba bereka dirwa di le di leele, gape ba tlhoka bokgoni le didiriswa tsa tlhokomelo e kgethegileng. Seno, se tlhama pharologanyo fa gare ga setso, se se solofelwang se se kgonagalang, mme se ka baka matshwenyego le kgalemo. Ke ka moo go tlhokegang dithuso tsa puso, le setšhaba go thusa malapa go tlhokomela bagodi.

Ke akanya gore setso le maitsholo a rona, di ama thata tsela e re lebanang ka yone le botsofe, le tlhokomelo ya bagodi. Mo ditsong tse dintsi, tsa setso, botsofe bo amangwa le botlhale le tlotlo, mme tlhokomelo ya bagodi e bonwa e le maikarabelo a lelapa le tlotlo. Mo ditsong tse di rotloetsang boitshwaro jo bo ikemetseng.

Malapa le ditšhaba di na le seabe se se botlhokwa mo tlhokomelong ya bagodi, segolobogolo mo dijong tse di tlotlomadiwang bagodi ka teng, mo setšhabeng sa setso, maloko a lelapa, bogolo jang bana, ba ikutlwa ba na le maikarabelo a go thusa batsadi ba bona, ba bogologolo ka lorato, ka mmele le ka madi. Gantsi bagodi bana le malapa.

Mo tikologong ya me mo ke nnang teng, batho ba ba golo ba na le mafelo a tlhokomelo ya botshelo. Jaaka ditleliniki, le bookelo, ba na le ditirelo tsa ditlhokomelo mo lapeng, ba na le mananeo a go anelwa a dijo, le dintlo tsa tlhokomelo tse di ba thusang go phela sentle le go nna le kamano le setšhaba.

Mo ke nnang teng go na le mafelo a mantsi a go tlhokomela batho ba bagolo, a tshwanang le bo Bloemfontein Age Care Center, mo ke ne ke golela teng go ne go na le engwe and e bidiwa Boikhutso Old Age Home. Mafelo a thusa batho ba bagolo ka tlhokomelo ya maina, a letsatsi le letsatsi, ba ba thusa ka dijo, ka dipalangwa.

Tshegetso ya mmuso ya tlhokomelo ya batho ba ba golo e siame tota, fela go na le mathata a e leng gore ba lebane le one ga ke sheba, jaaka mathata a madi a lekanyeditsweng, go tlhoka badiredi, le go ema mo metlheng nako e telele. Se se ama boleng jwa tlhokomelo, ke akanya gore go tokafatsa go tlhokega letson lo lo eketsegileng, go atolosa ditirelo le go ruta ba dirise sentle. Gape go diragatsa gore batho ba kgone go fitlhelela ditirelo ka bonolo, le go amanya tlhokomelo ya batho ba bagolo, le tlhokomelo ya botsogo, go tla dira pharologanyo e kgolo. Ka kakaretso mokgwa wa tlhokomelo o nang le kutlwelobotlhoko, o tsepameng setšhaba le o akaretsang malapa o tla thusa go tokafatsa tlhokomelo ya batho ba ba gologolo go.

Pension ya batho ba bagolo e thusa thata go ba fa seriti, ka go ba thusa ka dilo tsa motheo jaaka dijo motlakase le dipalangwa. Ba bangwe ke a itse gore ba e dirisa le go tlhokomela malapa a bone. Fela le fa go ntse gole jalo, ka go nne ditlhwatlhwa tse di oketsega madi a ba a fiwang ga a sa lekana, mme ba bangwe ba ntse ba na le mathata.